Mushumo une wa vha hone nga kha Tshivenḓa musi ho bebiwa ṅwana, ndi mushumo wa u thusa ṅwana, mushumo uyo ndi mushumo u ne ṅwana u vha a tshi khou ḓivhadziwa kha vhafhasi.

U ya nga mvelele ya Tshivenḓa u fha ṅwana dzina ndi zwa ndeme vhukuma sa izwi mvelele ya Tshivenḓa i tshi tenda kha zwa uri dzina ḽa ṅwana huna zwine ḽa amba zwone, muthu u tevhedza dzina.

U vha na muṱa musi u tshi khou ya u tshata zwi ya thusa nga nḓila dzo fhambananaho, ngauri uya wana vho makhadzi, vho mmane vha tshi khou thusa nga u bika, u kulumaga, na u nakisedza uri hu tshateliwe fhethu ho nakaho. Zwi dovha hafhu zwa thusa uri .

Nga musalauno ndi vhona zwi songo fanela uri vhathu vha tou ambiselwa, ndi vhona uri tsha khwine ndi uri muthu muṅwe na muṅwe a tou ṱoḓa muthu ane ene muṋe a pfha a tshi khou takalela u mu vhinga.

Mufumakadzi o maliwaho uya nga Tshivenḓa u fanela u ambara nga nḓila i ṱhonifheaho, ha faneli u soko sia muvhili wawe nnḓa, u fanela u ambara zwiambaro zwine zwa ḓo sia muvhili wawe wo tsireledzea nahone u songo bvela nnḓa.

u ya nga ha nḓivho yanga, musi ṅwana o bebiwa muḓini u fanela u fhiwa madzina nga vhakegulu sa izwi vhakegulu hu vhone vha ne vha ḓivha mvelele vha dovha hafhu vha ḓivha uri madzina a tshimbila nga nḓila ḓe.

Zwine nda nga ita arali ndi tshi khou balelwa u vhinga muthu a ne nda khou mu funa nga ṅwambo wa masheleni, ndi uri ndi nga lingedza u dzula na vhahulwane fhasi nda dzulela nda vha ṱalutshedza nyimele, arali vha si khou pfesesa, ndi dovha litsha nda ya nda vhinga muthu ane nda khou u mu funa ndi sina thendelo yavho.

Nṋe ndi vhona unga muthu ane a ya murunduni a ya a amba zwo iteaho hanengei ndi vhona unga a nga ṱangana ṱhoho sa izwi zwi songo tendelwa nga sialala uri zwi ambiwe, ndi vhona unga vhadzimu vha nga tshenuwa vha fhedzisela vha tshi khou mu ṱanganisa ṱhoho.

Nḓila ine nda bika mukokoroshi ndi uri, tsha u thoma ndi vhea bodo yanga tshivhasoni, nda tshetshelela nyala, nda kona u shela ṋama yanga nga ngomu ha bodo, nda i hadzinga, nda i hadzinga lwa vhudele, musi yo no hadzingea ṋama yanga, nda kona u shela maḓi na muṋo nda kona u ita muthotho, nda ima minete miraru, madi o no fhelela nda kona u fula tshisevho tshanga, nda kona u tshiḽa.

Ndi nga vha vhudza uri mushumo uyo u vha wo ḓalesa kha muthu muthihi, nahone tsha khwine ndi uri na vho vha takutshedze vha nṱhaḓurele vhu nga vha tshi vha vho ḓalesa nahone na vho vho lindela uri vha kone u ḽa musi nṋe ndo bika.

U ya nga ha nṋe sa mudzulapo u iswa vharwa murunduni zwiamba uri vho ya u guda khathihi na u wana nḓivho ya uri vha ḓo ḓi farisa hani musi vha tshi vhuya tshitshavhani, na uri vha ḓo tshilisa hani, khathihi na u wana ndayo hanengei murunduni uri vha kone u tshila nga nḓila i ṱhonifheaho nahone i vhonalaho tshitshavhani.

Musi ṅwana a tshi bva u bebiwa hu fhela miṅwedzi miraru musi a saathu bvela nnḓa uyo vhoniwa nga vhaṅwe vhathu.

Muthu anga ita u fhaṱa vhuvha hawe na matshilisano kha vhathu musi a na bindu ḽa u bika ndi uri, u fanela u thola vhathu vhane vha bva kha tshitshavha tshenetsho, u fanela hafhu u dovha a ita uri a vhidze vhathu uri vha ḓe vha dzhie zwiḽiwa musi zwiḽiwa zwawe zwi songo tou tshimbila hu u itela uri vhathu vha kone u vhona uri u na vhukonani khathihi na vhuṱama ha vhuḓi na vhathu, zwine zwa ḓo vha tutula uri vha kone u ya u renga zwiḽiwa zwawe musi vha na tshelede.

Mitshino yo fanelaho uvha hone mitshatoni, ndi mitshino ya sialala i ngaho tshigombela tshifasi, malende, tshikona, khathihi na domba.

Vhuṱambo vhune havha hone ndi ha musi vhana vha vhatukana vha tshi khou bva hogoni u fumba, uyo uvho vhuṱambo ndi ha musi vhabebi vha avho vhana vha tshi khou vha ṱanganedza hayani sa izwi vha tshi khou bva thavhani uyo u guda milayo ya uri vha kone u vha vhanna.

Ee, nṋe ndi vhona zwo khakhea uri nwana a fhiwe madzina a no fhira mararu, sa izwi zwi tshi ḓo vha zwi tshi ḓo konḓela ṅwana uri a gude u ṅwala madzina ayo mararu nga tshifhinga tshithihi, ndi vhona tsha khwine hu fha ṅwana dzina ḽithihi uri zwi mu lelutshele u ḽi guda u ḽi ṅwala khathihi na u ḽi vhala.

Ḓuvha ḽine ra bika zwiḽiwa zwa sialala muḓini wa hashu ndi ḓuvha ḽa twenty-four Ṱhafamuhwe, iḽo ḓuvha ndi ḓuvha lihulwane vhukuma, ḓuvha ḽine Afurika Tshipembe ra vha ri tshi khou pembela ḓuvha ḽa vhufa, iḽo ḓuvha ndi vhona hu ḽone ḽo teaho uri ri kone u bika zwiḽiwa zwa sialala sa izwi ri tshi vha ri tshi khou pembela sialala dzo fhambananaho.

Ngaha nḓivho yanga ndi vhona vhathu vho fanelaho u vha hone kha nyambedzano dza lobola hu tshi vha hu vhabebi vha muthu ane a khou ya u maliwa sa izwi hu vhone vha ne vha vha vho mu alusa, khathihi na vho malume yawe vhane vha ḓo vha vhone vhane vha ḓo amba dzi tshelede dzine vha tama ṅwana wavho a tshi bviselwa dzone.

Maitele ane a tevhedzwa hahashu musi hu na mutshato, ndi u shela fola fhasi hu u itela u ḓivhadza vha fhasi uri hu khou ḓo vha na mushumo wa u tshatisa zwinwe zwine zwa itiwa ndi zwauri huya ṱhavhiwa kholomo hu u itela u sumbedza u pembela na u takala sa izwi hu na vhathu vhane vha khou vhingana kha muṱa wa hashu.

Nṋe ndi vhona unga mivhala ine yavha i kha minwenda i vha i si na zwine ya amba zwone, ndi vhona u nga muthu muṅwe na muṅwe u tou ṋanga muvhala une a u funesa kha ṅwenda a kona u renga ṅwenda wonoyo.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme u thoma mushumo nga thabelo nga mvelele ya hashu, sa izwi ri tshi fanela u thoma ra ḓivhadza mudzimu hu u itela uri a kone u ri konisa a dovhe hafhu a shudufhadze mushumo une ra kho yo ita wone.

Luimbo lune lwa nkhumbudza vhubvo hanga ndi luimbo lwa yo kwasheya, lune lwa sumbedzisa u kwasheya ha thavha iṅwe khulwane i ne ya wanala kha ḽa Venḓa.

Zwine vhafumakadzi vha Vhavenda vha ambara musi vha tshi ya munyanyani wa sialala ndi miṅwenda.

Ee, hu na zwishumiswa zwo khetheaho zwine zwa shumiswa u lugisa zwiḽiwa zwa sialala zwishumiswa izwo zwi nga Khali ine i a shumisiwa u bika Vhuswa na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwo fhambananaho.

Vhurangaphanda ha sialala kha tshitshavha tsha hashu ho vhumbiwa nga muṱa wa musanda nahone muthu o fariwa ho mannḓa manzhi ndi vha musanda.

Fesheni yo shanduka vhukuma ubva kha miṅwaha ya fumi yo fhiraho vhunga miṅwaha ya fumi yo fhiraho Vhafumakadzi wo vha u tshi wana vho ambara zwiambaro zwine zwa to guma fhasi fhasi milenzheni ngeno kha tshifhinga tsha zwino Vhafumakadzi vha vha tea u ambara zwiambaro zwine a zwi fhiri na magonani.

Funa u lugisa zwiḽiwa nga mulilo sa izwi mulilo u tshi ṱavhanya wa dovha hafhu wa nga masheleni sa izwi hu sa shumisi na masheleni na mathihi hu musi u tshi shumisa mulilo.

Ndi vhona vhanna na vhafumakadzi vha tshi ambara zwiambaro zwo fhambananaho zwa sialala kha zwimima ngauri u wana vhanna vho ambara dzi hembe dzine dza vha na miṅwenda ngeno vhafumakadzi vho to ambara miṅwenda yo fhelelaho.

Khaedu dzine dza vha hone nga u isa vhana zwikoloni zwine zwa vha na mirafho yo fhambananaho ndi zwa uri vhana vha ya kone u guda dzi nyimbo dzo fhambananaho vha dovha hafhu vha kona u guda mvelelo dzo fhambananaho sa izwi vha tshi khou ṱangana na vhathu vhanzhi vha mvelelo dzi sa fani.

Hai, ndi vhona vhathu vhanzhi vha tshi bika vha sa tsha tevhelela zwa mvelele kana zwa sialala vhathu vhanzhi vha bika nga nḓila ya musalauno vha bika nga nḓila ine vha vhona kha tv kana kha dzi bugu.

Ee, ndono vhuya nda gudisa khonani yanga u ita mashonzha.

Ndi vhona unga u ambara zwiambaro zwa sialala na zwiambaro zwa musalauno zwi ṱanganisa a zwi tu naka ndi vhona hu tshi naka ambara zwiambaro zwa sialala nga nḓila ine vho makhulukuku washu vhovha vha tshi zwi ambarisa ngayo hu zwone zwo nakaho.

Nṋe ndi vhona unga fesheni ya shango ḽoṱhe a i ngo to ṱuṱuwedza zwine vhathu vha khou sikwa nga vha ambarisa ngayo sa izwi vhathu vhanzhi vhane vha dzula kha vhupo vhune nda dzula kha vha tshi kha ḓi ambara nga nḓila ya sialala u wana vhakegulu vha tshi vho to ambara miṅwenda yo fhelelaho.

Ndi ḓi pfha ndo takala vhukuma musi ndi tshi khou ḽa zwiḽiwa zwa sialala zwi ita uri ndi dipfe unga ndi hayani musi ndi tshi khou ḽa zwiḽiwa zwa sialala.

Ee, ndo no vhuya nda shela mulenzhe kha mbekanyamushumo ya fesheni ya hune nda dzula hone ndo vha ndi tshi khou thusa u ita zwi taila mbekanyamushumo iyo yovha i tshi khou amba nga kuambarele kwa sialala.

A thi tevheli fesheni ya khalaṅwaha ndi farela kha tshitaila tshanga tsha muthu nga eṱhe.

Nyambo ine nda dzi, nyambo dzine nda dzi ṱanganisa musi ndi tshi kho amba ndi luambo lwa Tshivenḓa lune lwavha luambo lwa hayani ndi dovha hafhu nda ṱanganyisa na luambo lwa Tshikhuwa kana English sa izwi hu lwone luambo lune lwa shumisiwa musi ri tshi funziwa Tshikoloni.

Ee, ndi vhona vhafumakadzi hu na zwiambaro zwinzhi zwine vha nga zwi khetha musi zwi tshi ḓa kha fesheni u fhirisa vhanna sa izwi vhafumakadzi vha tshi ambara dzi rogo vha dovha hafhu vha ambara tshikete na marukhu.

Muṱa wa hashu zwiambaro zwa sialala musi zwono vha zwiṱuku a zwi laṱiwi zwi to vheiwa hu itela uri musi hu tshi vha na muṅwe ṅwana huvhe ene a no ḓo nekedzwa zwiambaro zwezwo.

Zwtaila zwa zwiambaro zwine nda vhona zwi songo tea kha vhafumakadzi ndi zwiambaro zwine zwa sia muvhili nnḓa sa izwi nga mvelele muvhili wa mufumakadzi u tshi tea u tsireledza nga zwiambaro u sa soko bvela nnḓa.

Nḓowelo dza fesheni dzi sumbedza thuthuwedzo ya shango ḽoṱhe nga vhuphara.

I was going to school nga matsheloni nda ṱangana na mukalaha nda ri thobela vha ri lekae.

Ee, ndi vhona zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓivha zwa ndeme kha vhuṱambo ha musalauno sa izwi vhuṱamboni vhunzhi u tshi wana vhathu vho to rwela nga miṅwenda ngeno vha vhanna u tshi wana vho ambara dzihembe dzine dzo rengiwa na nga miṅwenda.

Mbadelo ine nda i funa ndi a u bvisa mbadelo dza mamalo sa izwi zwi tshi khwaṱhisa vhushaka vhukati ha vhathu vha muṅwali na vhathu vha ha maliwa.

Zwiḽiwa zwine zwa fanela u vha minyanyani zwine vhathu vha anzela u zwi bika ndi tshidzimba saizwi tshidzimba hu zwiḽiwa zwa sialala zwine zwa ḓifha vhukuma.

Nḓila dza u bika dza sialala dzine dza kha ḓi shumiswa vhuponi hashu ndi u bika u tshi kho shumisa khali musi u tshi khou bika vhuswa.

Zwiambaro zwine zwa ambariwa minyanyani vhuponi ha hashu kanzhi ndi zwiambaro zwa sialala.

Ee ndi vhona unga vhaswa vha musalauno vha ambara zwiambaro zwavhuḓi zwine zwa ṱhonifhea sa izwi tshifhinga zwi tshi khou ḓi shanduka ndi vhona unga zwi kuambarele kwa vhaswa vha zwino ku khou yelana na tshifhinga tshine ra khou tshila khatsho.

Zwiambaro zwine vhanna vha nga zwiambara uri vha vhonale vha na tshirunzi na u ṱhonifhea ndi zwiambaro zwino nga suthu khathihi na thai ndi zwone zwiambaro zwine vha tea u zwiambara arali vha tshi khou nyagou u vhonala vha na tshirunzi kana u ṱhonifhea.

Zwiambaro u nga zwi ṱalusa ngauri kanzhi zwa vhafumakadzi vhahulwane zwivha zwo thivha muvhili woṱhe ngeno zwa vhana vhaṱuku zwi tshi ngavha zwo siya mivhili nnḓa. Zwine zwa ṱuṱuwedza zwiambaro zwa vhafumakadzi ndi sialala vhafumakadzi vha musalauno wa musi sialala ḽo vha ḽi tshi kha ḓi tevhelwa vha ambara zwiambaro zwine zwa thivha mivhili yoṱhe ngeno vhafumakadzi kana vhana vha tshifhinga tsha zwino vha tshi ambara zwiambaro zwine a zwi to thivha mivhili yoṱhe kanzhi zwi siya mivhili nnḓa.

Vhathu vhane vha fanela u ṱhogomela vhana arali vho lovhelwa nga vhabebi ndi mashaka a tsinisa na vhabebi vhavho hungavha vho makhulu wavho kana vharathu kana vhakoma vha vhabebi vhavho, izwo zwi ita uri vhana vha pfhe vha tshe tsini na muṱa wa vhabebi vhavho vha sa pfhe vho laṱiwa nga vha muṱa wa vhabebi vhavho.

Maitele o ḓoweleaho a ne a itea musi mufumakadzi o lovheliwa nga mufarisi wawe ndi uri hu avha na mushumo une wa itiwa une wa wa vha wo ṱanzwa mufumakadzi onoyo, ha dovha hafhu ha vha na zwiambaro zwine a tea u zwiambara miṅwedzi miraru hu u sumbedza uri o lovheliwa nga mufarisa.

Ndi vhona unga mufumakadzi wonoyo u fanela u tikedziwa nga masheleni, a dovha hafhu a wana vhathu vha no ḓo mu khuthadza, vha dovha hafhu vha mu tikedza, vha dovha hafhu vha vha hone musi a tshi khou vha ṱoḓa vha vha hone u muthusa nga zwoṱhe zwine a zwi shaya.

Ndi vhona unga mufumakadzi o lovhelwaho nga munna ha ngo fanela u wana muṅwe munna hu sathu fhela miṅwedzi miraru sa izwi a tshi to vha a sathu fhola zwavhuḓi.

Ee ndi vhona unga mufumakadzi o lovhelwaho nga munna u tea u ima tshifhinga nyana a sathu wana muṅwe sa vhunga a tshi to vha a sathu to ṱanganedza zwavhuḓi uri o lovhelwa nga munna.

Ndi vhona unga mufumakadzi o lovheliwa nga munna u tea u ambara zwiambaro zwitsu zwilapfhu u sumbedzisa uri huna zwithu zwau zwi si zwavhuḓi zwo iteaho vhutshiloni hawe zwine zwa ḓo ita uri vhathu fhethu ho fhambananaho vha ḓo kona u mu pfhela vhuṱungu vha mu thusa u itela uri a ṱavhanya a ṱanganedze nyimele yea ṱangana nayo.

Ndi vhona unga vhurereli vhune vhathu vha fanela u ḓikumedzana naho ndi vhurereli ha tshikreste sa izwi vhu tshi ri ṱuṱuwedza uri ri fanelo u sendela tsini na mudzimu ndi ene a no ḓo ri thusa kha nyimele dzi si dza vhuḓi dzine ra nga ṱangana nadzo matshiloni ashu.

Mishumo ine ya fanela u itiwa nga vhana muṱani ndi mishumo i ngaho u ṱanzwa plate khathihi na u swiela nnḓu na u swiela muṱa.

Hai nṋe thi vhoni hu na mishumo ine wa tea u fanela u itwa nga vhafumakadzi ndi vhona unga vhathu vhoṱhe vha nga kono u ita mushumo muṅwe na muṅwe zwi sa sedzi mbeu ine vha vha yone.

Ndi vhona mushumo wa khotsi muṱani hu tsireledza vhana na mufumakadzi wawe u dovha hafhu a fanela u ita uri vhana na mufumakadzi vha lale vho ḽa ḓuvha na ḓuvha.

Mushumo wa mme muṱani ndi u ita uri vhana vha tsireledzeye vha dovhe vha lale vho ḽa.

Zwithu zwine ndo aluwa ndi tshi zwi tenda zwine vhathu vha si zwi tende ndi zwa uri u dzula muṋangoni wa lufhera zwi a ila.

Maga o no tevhelwa musi muthu a tshi khou phasa ndi a uri vhathu vhoṱhe vha muṱani vha fanela u vha vha hone musi hu tshi khou phasiwa sa izwi zwi zwithu zwa muṱani.

Nḓivho ine vhaswa vha i wana ubva kha vhaaluwa ndi yo uri vha fanela u tsireledza mivhili yavho, vha fanela u dovha hafhu vha ambara zwiambaro zwilapfhu u sumbedza uri vha ya ṱhonifha na u funa mivhili yavho.

Zwine ra tea u zwi ita sa lushaka u vhulunga na u tsireledza luambo lwashu ndi uri ri fanela u vha na maṅwalo o fhambananaho hu itela uri vho muṱuku vha no ḓo ḓa vha kono u vhala, ri fanela u dovha hafhu ra gudisa vho muṱuku luambo vha tshe vhaṱuku ra dovha hafhu ra vha ṱuṱuwedza u shumisa luambo lwavho.